Ewe, zikhona, zininzi kakhulu. Singamamela umculo sidanise okanye sidlale izipotsi.

Liyakhula kakhulu kuba kaloku kwi-rugby sihamba phambili, siwina okokoko.

YiPirates kuba kaloku idlala kakuhle kakhulu.

Ndingaza nomthetho wokuba abafazi nabafana kufuneka baxutywe xa kudlalwa kuba siyalingana.

YiPirates kuba idlala kakuhle kakhulu.

Yi-rugby kuba ibiwinile kule minyaka iphelileyo kakuhle kakhulu.

Likhula kancini kancinci kuba kaloku liwina manqaphanqapha.

Liyahambelana kuba kaloku lo elo qela linabafana bodwa.

Ubuhlobo benzeka lula xa abantu bedibene ngokwezemidlalo kuba kaloku kuye konwatywe, kudlawe.

InganguQuinton de Kock. Singadlala soyi-two ikhrikethi.

Uluntu luyayazi iinzuzo zokubandakanya kulutsha kwezemidlalo. Lena yindlela yokuba abantwana bahoye imidlalo, bangahoyi iziyobisi notywala.

Kwiiholide zoluntu nefemeli yam siye sidlale ii-games, sihambe siye elwandle siyodada xa kutshisa.

Kwatyibika imbaleki ebalekayo kakhulu, kodwa yaphinde yazivuthulula yaphakama yabaleka.

Hayi, kuba kaloku abantu abasele bekhulile abakuhoyanga ukuqubha.

Ndingabajimisa kakhulu, ndibaqeshele i-private coach apho izobafundisa ngcono ngebhola.

Ndingababalekisa, ndibajimise, ndibafundise ukuqhuba imoto, ndibadadise, ndibaqubhise, ndibadlalise nebhola.

Ndingababalekisa, ndibadlalise ibhola, ndibadlalise i-netball, ndibaqubhise.

Awukho, kuba kaloku andike ndiwadlale amakhadi kwaye andifane ndibone abantu abawadlalayo.

Yikhrikethi, kuba kaloku ndizithandela uQuinton de Kock.

Ndingalithiya ukuba ziiThe Lions kuba kaloku ii-lions zinamandla kakhulu kunazo zonke izilwanyana apha emhlabeni.

Yi-netball kuba ndiyayithanda.

Umoya ngelaa xesha wawushushu, unemincili kakhulu, kuvakala ulonwabo emoyeni, kuvakala iingoma, kuvakala iizandi ngeezandi.

Ndingabuya ndingene ezincwadini. Ugqiba kwam iincwadi ndiye ebahlobeni kuba kaloku nabahlobo babalulekile njengemfundo.

Ewe, ikhona. Kukuhlala usempilweni nokokuba amaphupha akancanywa.

Ewe, ikhona kuba kaloku kufuneka ngamanye amaxesha sihlale sisempilweni kwaye sonwabile, singasoloko sicinga izinto ezingaphezu kwamandla wethu. Loo nto ibangela i-depression nestresi.

Ewe, zikhona. Siye siyoqubha elwandle, sizidlalele games ezincinane, sicule, sidanse, kube mnandi.

Ndingumntu othanda ukudlala imidlalo, kuba kaloku ndiyathanda ukonwaba kwaye ndiyathanda ukudibana neetshomi zam sizonwabise .

Yi-rugby kunye nebhola, kuba kaloku zizinto ezaziwa kakhulu eSouth Africa, yeyona midlalo edumileyo eSouth Africa.

Ewe, kuba kaloku izityalo ziyaphilisa engqondweni. Uye uthole ukujabula xa usegadini uyibuka igadi yakho imilile.

Andinokulungela kuba kaloku andikwazi, kwaye andingomntu osemandleni.